Dumela hle kgaitsedi.Ke kopa o nthuse hle ka tsela e yang Kapa kwana e kare ke lahlehile ke ya polekeng e bitswang Seapoint empa hake bone hore ke nepile tsela, ke kopa o mpontshe ke tsamaya jwang, ke thinya kae ke kopa o ntataise hle.

Mme o lahlile merwalo o hona le Lefapha la Dintho tse Lahlehileng. E re ke ho bontshe ho fihla jwang. O tsamaya ka tsela ena o thinyetse letsohong le letona, o tla kopana le monyako wa pele o ngotsweng leshome, o fete hanyane ebe o thinyetsa ka letsohong le letona hape o tla bona batho ba eme moleng ke lona Lefapha la Merwalo e Lahlehileng eo.

Dumelang ntate, ke tlo kenya tletlebo. Ke ne ke sebedisa bus ya lona e bitswang Tau maobane hane ke ya Qwaqwa e sale le re emisa puleng. Bese esa fihle re nelwa ke pula ho sena moo re ipatang teng kapo ho dula teng. Batho kaofela ba neng ba bale teng moo bane ba sa thaba ho hang mme ba bang ba itse ba ke ke ba hlola ba e sebedisa bona. Ntho e ke kopang fela ho lona, ke kopa hore le ntlafatsa ditshebeletso tsa lona hoba le tla qetella le sena batho ba palamang bus ya lona.

Nna ke nahana hore e fedisitswe ke hore mmuso o ba fe tjhelete e ngwe e bitswang Taxi Relief Fund, tjhelete eo ile ya ba thusa haholo hore ba robe matshwafo.

Mafura a dikoloi a nyolohang ha ngata ngata ke mathata le ditefiso tsa dipalangwang ha di nyoloha ke bothata le teng. Bothata ke hore batho ba palamang ha ba nyolohelwe moputso moo ba sebetsang teng, ebile batho ba dipalangwang ba na le ntho ya hore bona ha ho theolwa mafura bona ha ba theole ditefiso tsa dipalanwang.

Ho palama di-rickshaw ho fana ka mehopolo e menate esa lebaleheng le ho bona mabopo a lewatle la Thekong le setso sa teng.

Atjhe, ntate akere di-passport di lokile. Ke nahana hore re ilo etsa di-visa tsa ho ya kwana America jwale. Ke tle ke kgone ho beheletsa difofane le marobalo. Ke ne ke nahana hore re nke Carter Airline hoba hothwe o kgona hore o namolohe hantle menoto le dijo tsa teng hothwe di monate bona boo ho feta tsena tse ding, ebile ke a bona hore banka ya rona e re fa di theolelo tsa thirty percent. O no nahana jwang wena?

Ke e ke di bone di-bus tseo ha keya toropong. Ke a dikgalla empa moo ke dulang teng ha di so fihle.

Mme wee! nna ke tlamehile hore ke be ke le mosebetsing hosane ka hora ya bosupa hoseng, jwale ke etse jwang hobane ba tlo ntebela ha ke sa fihle ha ke a thaba ho hang ntjhwetseng hore ke etse jwang hee ntjhwetseng?

Boratekesi ba re batho ba dikoloi tsa Uber ba ba utswetsa bareki, ebe bona ba sala ba sena tjhelete ba se na le batho ke ka hoo ba ba lwantshang.

Nna ke phahamisa letsoho fela ke kope tshwarelo hobane batho ba ba di-taxi, ha o ka ba wa re wa ba arabisa fela ekare ba batla ho lwantsha le ho feta jwale.

Nako e lokileng haholo ho lokisa mmila ke ka mora hora ya borobong ho isa ho ya leshome le metso e mmedi, hobane ha hona sephethephethe se se ngata mmileng le batho ba e ba le mosebetsing bale bangata, le bana ba le dikolong. Ho tloha moo, ke ka mora hora ya bobedi ho fihlela ka hora ya bone.

Nna ke nahana hore maqheku a tlamehile hore a palamiswe mahala hobane kannete tjhelete eo ba e kgolang e nyane ha ba kena dipalangweng, ba tle le lengolo la boitsebiso feela le bontshang hore motho e se e le leqheku.

Letsatsi leo ke neng ke palame taxi e ntjha e ne e hlwekile e nkga ha monate ditulo di le ntjha di le manobonobo, Ke thabile jwang le nna le mokganni a hlwekile a di hatile e bile a ntse a re re seke ra tshilafatso tekesi ya hae.

Nna ke ile ka ya sekolong sa ho ithuta ho kganna dikoloi. Motho ya neng a nthuta o ne a na le mamello haholo a ntse a mpontsha hore ke etse jwang bakganni ba bang ka ntle. Ke bona ba neng ba nthwaka hore ke kganna jwang. Empa koloi e ne e bontsha hore hona le motho a ithutang ho kganna. Ntho e nka e eletsang ba bang ke hore ba tsepamise maikutlo a bona ho kganneng mmileng le dikoloing tse ka thoko ho bona, mme ba nahanela bakganni ba bang hore eo a ka nna thinya kapa a batla ho mpheta.

Ntho eo nka mo hlalosetsang yona ke hore ha ke di romela ka poso o tlamehile hore a kenye lekgolo ka hodima tjhelete eo ke itseng ke ya diaparo hore ke kgone ho di romela ka Paxi ya Pep a mphe dinomoro tsa hae hake fihla ha Pep ba tla mo romella nomoro ya hore a bone di kae le nomoro ya PIN ho di ntsha.